Hayi, akulunganga. Ukuqesha abapheki kungakhokelela ekuphulukaneni nokubaluleka kwenkcubeko kwakunye nendlela yemveli engqamene nokutya kwesithethe sesiXhosa. Ukuqhawuka kunxulumano eluntwini, ukulungiswa kokutya ngaphandle kwemisebenzi yesiXhosa isenokuqhawula unxulumaniso phakathi kwabantu basekuhlaleni nomsebenzi wesiXhosa nanjengoko ukulungiselela nokwabelana ngokutya iyinxalenye ebalulekileyo kumcimbi wesiXhosa. Umngcipheko wokungakhathalelwa kwenkcubeko, abapheki abaqeshiweyo bangangayiqondi kakuhle okanye bakuhloniphe ukubaluleka kwenkcubeko yokutya kwesiXhosa kwanendlela yokupheka.

Impendulo yam ithi hayi. Ukukhuthazwa kwesiNgesi njengolwimi emalufundiswe ezikolweni kubonakala njengohlobo lokukhubaza ezinye iilwimi yaye oko kungadala umonakalo kwiilwimi ezahlukeneyo ndawonye nenkcubeko. Ukulondolozwa kolwimi leenkobe, ukugxininisa ngokugqithileyo kulwimi lesiNgesi kungakhokelela kukungahoywa kwelwimi lwenkobe nenkcubeko yemveli. Ukunwenwa kokufundiswa kolwimi lesiNgesi kunganegalelo lokutshabalalisa amasiko nezithethe zabemi boMzantsi Afrika.

Yimozulu efudumeleyo, imfudumalo yemozulu yasehlotyeni yenza inkqubo yokuphola kwenxeba ibe lula yaye amathuba okokuba inxeba libe neentsholongwane mancinci kakhulu. Iimeko ezomileyo zasehlotyeni zinciphisa izinga losuleleko nanjengoko ukufuma kunokwandisa usuleleko lweentsholongwane. Imozulu efudumeleyo yasehlotyeni iyawuhlisa umgcipheko wosuleleko sisifo se-hypothermia, oku kunokuba yinkxalabo enkulu kulwaluko lasebusika.

Ukutya endikuthandayo kwesiNtu, ndithanda umngqusho, inyama yangaphakathi, umcabosi, ilaxa, umleqwa, umqa wekhaphetshu kwakunye nomphokoqo. Isizathu sokuba ndithande oku kutya kwesiNtu kungokokuba kuyinxalenye enkulu yenkcubeko yam, kundinika imfudumalo emoyeni yaye kuyandonwabisa ngencasa encamisa umxhelo.

Ulungiselela unyana wakhe, uyise ulungiselela unyana wakhe ngokuphathelene nomsitho wolwaluko ngokumfundisa ngokubaluleka kwenkcubeko yolwaluko kwanokubaluleka kokuba nesibindi ndawonye nokunyamezela kwakunye noxanduva lobudoda. Ukhokela unyana wakhe, uyise ukhokela unyana wakhe kwinkqubo yezicwangciso eqinisekisa okokuba unyana wakhe ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo uwulungele umsitho wolwaluko. Ukumela usapho, uyise umela usapho ngexesha lomsitho eqinisekisa okokuba udumo nesidima ziphakanyisiwe.

Ukutya ukutya okukhawulezayo rhoqo kungakhokelela kukutya ngokugqithisileyo ityiwa, iswekile kwakunye namanye amafutha awangenampilo, nto leyo enokuthi ibe negalelo ekutyebeni kakhulu, i-obesity ukutsho. Izinga eliphezulu lokugcwala kwamanqatha, i-sodium ne-cholesterol ekutyeni kokutya okukhawulezayo kunganyusa izinga lomngcipheko wesifo sentliziyo noxinzelelo lwegazi oluphezulu, i-high blood ukutsho. Indlela yokutya olawulwa kukutya okukhawulezayo kuyanyaniswa nokunyuka komngcipheko womhlaza othile, kuquka umhlaza webele kwakunye neminye.